INkqubo yeSizwe yeSondlo eZikolweni ijongene nemicelimngeni eminintsi equka ukungahambisani kwemali ebekiweyo neemfuno zoluntu. Urhwaphilizo kunye nolawulo olungaphucukanga, umgangatho ophantsi wabanikezeli kunye nabathengisi bokutya, ukungalungi nokunqongophala kwezixhobo, ukungafani komgangatho wokutya kunye neemeko zothutho.

Umsebenzi wokuba yipharamediki awukho lula unzima kwaye ufuna umntu onezakhono nobuchule obuthile bokujongana neemeko ezingxamisekileyo. Izakhono ezidingekayo ziquka ubuchule bokuphendula kwiimeko ezingxamisekileyo, ubugcisa bokunxibelelana kakuhle, ubuchule bokusebenza phantsi koxinzelelo, ubulumko bokwenza izigqibo ezikhawulezileyo nezichanelekileyo, ubuchule bokusebenza ngeqela kunye nokomelela ngokwasemzimbeni.

Ukubekwa ibala kwenza kube nzima kwabanye abantu ukubambelela kunyango lwe-HIV and AIDS, Ndiyavumelana nale ngxelo kuba abantu abaninzi bagqibela sele beyeka phakathi ukuthatha unyango lwabo kuba besoyika ukugxekwa, abanye bayazohlwaywa ngokwabo. Enye into ebangela ukuba abantu bayeke esithubeni ukuthatha unyango lwabo kukungafumani inkxaso eyaneleyo kubantu abasondelelene nabo kanye nokunqongophala kolwazi. Kodwa ukubekwa ibala kuyeyona nto inkulu eyenza okuba abantu bagqibele sele beyeka okanye bengaqali kwa ukuqala ukuthatha unyango.

Molweni bazali bakaMivuyo, ndiyathemba ukuba niyaphila. Ndicela ukuthetha nani ngomba obalulekileyo ophathelene noMivuyo, umntwana wenu. Njengoko ndingutitshala wakhe uye wenza kum wacela ukuba ndithethe nani kwaye into andithumele yona ibalulekile kakhulu. Uthi ucela ndinazise ukuba ukhulelwe kwaye uthethe nam kuba enzima, kunzima kakhulu ukufumana amagama okufikelela kuni ngayo yonke le nto. Ndiyazi ukuba le nto nakuni inokuba nzima, koko ndicela niyithathe njengabazali niyamkele. Into ayidingayo kakhulu kuni kukuba nimxhase aqhubeke nezifundo zakhe kuba uyakudinga ukuphumelela izifundo zakhe. Akaceli ukuba nimohlwaye njengoko ezithoba esazi ukuba wonile phambi kwenu, koko ucela ukuba nimamkele kwaye nimxhase.

Bantwana bam, ndifuna sithethe ngento ebalulekileyo namhlanje. Kukho abantu abangevayo oko kuthetha ukuba abakwazi ukuva amazwi ethu ngendlela esivana ngayo thina. Kodwa oko awuthethi ukuba abanangqondo okanye abakwazi ukuqonda izinto. Inyaniso kukuba abantu abangevayo banokucinga, bafunde, basebenze baze benze izinto ezimangalisayo kanye njengabantu bonke. Abantu abangevayo badinga ukuba sibahloniphe singabathathi kancinci, singabajongelani phantsi, sibafanise nawo wonke umntu okhona emhlabeni. Sinokuzama ukunxibelelana nabo ngezi ndlela ukuze bafumane intlonipho, ukusebenzisa izandla okanye ubuso, umjonge emehlweni xa uthetha naye okanye usebenzise iphepha nepeni. Usenokusebenzisa nefowuni yakho.

Molo E R twenty-four. Igama lam ndinguAsanda, ndiseNtsingizi ku-R sixty-one xa usiya kwidolophu yaseBizana. Apha kukho ingozi eyenzekileyo emgwaqweni, kutshayiswe umntana wesikolo. Ulele phakathi emgwaqweni uyopha wonzakele kakhulu kwaye akukho mapolisa na-ambulensi zakunceda. Ndimcelela uncedo olukhawulezileyo ukuze akhawuleze akwazi ukuya esibhedlele. Apha iimoto zimile azikwazi ukugqitha kuba indlela ivalekile.

Ubundlobongela obusekelwe kwisini buxhaphakile eMzantsi Afrika ngenxa yezizathu ezininzi ezintsonkothileyo eziquka inkqubo yezomthetho engasasebenziyo kakuhle, uqoqosho lwezimali nokuxhomekeka kwezezimali. Ukunqongophala kwemfundo yamakhwenkwe neziyobisi kunye notywala, kunye nokunqongophala koncedo lwamaxhoba. Kwenza ukuba ubundlobongela buqhubekele phambili kuba baya bona ukuba abenzi bobubi, amaxhoba awalufumani uncedo akhala esimantshiyane kube kungekho mntu uza kunceda. Yiloo nto beqhubeka kuba umthetho ungakwicala labo.

Molo mtshana wam, ndifuna khe sithethe nje kancinci. Ndikubonile uthetha nabahlobo bakho kwaye ndiphawule ukuba uyatshaya mvanje. Andikukhalimeli kuba ndimdala kuwe koko ndikhathazekile ngawe. Uyazi ukuba umphunga womtshiso uyingozi kangakanani, ingakumbi emntwaneni oneminyaka elingana nawe? Xa utshaya uphosa emzimbeni wakho izinto ezinokwenza impilo yakho ibembi okanye ibe nzima, oko kuthetha ukuba imiphunga neempumlo zakho ziyonzakala xa utshaya. Loo nto ingakuvalela amathuba okuba ukhule kwaye ungazifumana uphefumla kanzima. Andinothanda ukukubona uphefumla kanzima okanye ugula ngenxa yokuba uyatshaya. Ndicela ukuba uyiyeke loo nto uzame enye indlela onokuzichithisa ngayo isithukuthezi.

Ewe, ndiyawukhumbula lo mkhankaso wesifo sephepha apho ubusithi xa uye ekliniki ngokunye ukugula, ucetyiswe ukuba sele ukhohlela ukuze izikhohlela zakho ziya kuhlolelwa isifo sephepha. Lo mkhankaso udlale indima enkulu kwaye uncedisile ekunqandeni nasekulawuleni isifo sephepha ukuba singabhebhetheki. Udlale indima enkulu ngendlela yoba isifo sephepha besifumaniseka kwangethuba kwaye besikwazi ukuba sinqandeke singabhebhetheki, kuba isifo sephepha siyosulela ngokukhawuleza nangeendlela ezininzi.

Mhlobo wam, ndiyayiqonda ukuba uphethwe luxinzelelo lwengqondo kwaye ukhathazekile ngemiphumela yebhizinisi. Kungekudala undixelela ukuba uyoyika ukuba kwaye ndifuna sikhe sithethe ngaloo nto. Okokuqala, ndifuna ube nesiqinisekiso sokuba impilo yakho yengqondo ibalulekile. Uxinzelelo lwengqondo lunokuba ukuphazamisa ubomi bakho bonke bemihla ngemihla, lunokuphazamisa ubudlelwane bakho nomsebenzi wakho. Amanye amayeza anceda abantu abaninzi kwaye bazive bengcono, bakwazi ukulawula iimvakalelo zabo kwaye baphile. Imiphumela yamayeza ayinakufana kumntu wonke, koko ingohluka kuwe ingakuphathi kanje ngabanye abantu. Ndicela ucingele impilo yakho nobomi bakho, uyeke ukukhathazeka yinto ongenasiqiniseko sayo.

Ngokoluvo lwam, ndiyavuma ukuba umgangatho wokhathalelo lwempilo kwizibhedlele zabucala okanye nakwizibhedlele zikarhulumente wohlukile kakhulu. Oku kubangelwa kukuba kuneengxaki ezinxulumene nemali, nezixhobo kunye nendlela ekusetyenzwa ngayo kwezi zibhedlela ezahlukeneyo. Nazi ezinye izizathu eziphambili, izibhedlela zabucala zidla ngokuxhotyiswa ngezixhobo zale mihla ezisebenza ngokukhawuleza nezisebenza ngcono. Oku kungenxa yokuba amaxabiso azo aphakamile kwaye imali eziqokelelwa kubaguli zivumela ukuba kuthengwe izixhobo zomgangatho ophezulu. Ukanti izibhedlela zikarhulumente zixhomekeke kwimali yelizwe kuphela ukuze zifumane izixhobo.

Mntwana wam, ndiyavuya ukuba ukhethe mna ukuba uthethe nam ngale meko. Ndiyakubona ukuba uxhalabile kakhulu kwaye uziva uwedwa ungenamncedi. Ndiyazi ukuba ukuxelela abazali bakho kunokuba nzima kuba awazi ukuba baza kuphendula bathini. Kodwa mandikuxelele oku, abazali bakho bakuthanda kakhulu kwaye ekugqibeleni injongo yabo kukufuna okuhle kuwe. Bangaphendula ngeendlela ezahlukeneyo ekuqaleni, babe nomsindo, badane okanye bamangale kodwa ekugqibeleni baza kufuna ukunceda. Eyona nto ibalulekileyo kukuba uxelele umntu abemnye phakathi kwabo okanye uxelele noba ayingomzali wakho, umntu ohlala naye endlini okuzoba lula ukuba uthethe naye, wandule ukuyigqithisela kubazali.

Ukufika kwabafundi belambile esikolweni kunempembelelo enkulu ekufundeni kwabo nasekukhuliseni kwabo. Njengotitshala wabo ndingathatha amanyathelo. Ndingasebenzisana nenkqubo yesondlo esikolweni, ndiqinisekise ukuba isikolo sam sifumana inkxaso kwinkqubo karhulumente yesondlo esikolweni. Ndakuqiniseka ukuba leyo into ilungile kwaye ihamba kahle ndingabafundisa abafundi bam ukuba bazilimele emakhaya. Batyale izityalo ezizokwazi ukuba qhuba ixesha elide, ndibaxhase kwezolimo. Ndiqinisekise nokuba imfundo yabo iyaphumelela.

Ukutshaya kunobungozi kakhulu emzimbeni womntu ingakumbi kumaphaphu akhe okanye imiphunga, koko akuyekeki kalula. Utatomdala wam ndingamcebisa ukuba makazame ukuyeka ndize nazo neendlela zokuba azilolonge afumane nemidlalo enokumenza azigcine exakekile okanye achithe ixesha lakhe lokuphumla esenza loo midlalo ukuze angacingi ngokutshaya. Ndingamncedisa ekwenzeni ezinye izinto ezizomchithisa ixesha lakhe ukuze angacingi ngokutshaya. Ndimmele ukuba ahambe oogqirha abathile ukuze imiphunga yakhe ibuyele esimeni.

Ipilisi yocwangcisontsapho edinga ukuba ithathwe rhoqo ngexesha elifanayo, oku kubalulekile ukuze isebenze kakuhle. Kubantu abanintsi oku kungaba ngumthwalo ukukhumbula kwaye kubantwana abasebancinci, ingakumbi abo basemandla esikolweni. Ukufumana umkhumbuzo okanye ukuhlala wethembekile kumkhwa wexesha elifanayo kungaba nzima kakhulu. Oku kunokubangela ukuba ipilisi ingasebenzi kakuhle okanye kufane nokuba awuyithathanga. Kwaye oku kungavula amathuba okuba abantwana bazibandakanye nesondo ngaphandle kokuqaphela okanye ngaphandle kokusebenzisa ipilisi ngendlela efanelekileyo.

Utatomncinci ndingaqala ngokumcebisa ngokuba avule ikhadi elisecaleni lokugcina imali. Ndingamcebisa ukuba makabe nendlela yokuphuhlisa amakhono okugcina imali. Ndimfundise indlela yokulawula imali yakhe ngokufunda izicwangciso zemali, ukonga kunye nokusebenzisa imali ngendlela efanelekileyo, ukusebenzisa izikhumbuzo zokonga, ukubeka ibhajethi kunye nokulawula iindleko zakhe zenyanga.

Ukuvavanywa kwamayeza kubantu okanye ukuvavanywa komgomo kubantu kuqinisekisa ukuba amayeza akabangeli iingxaki ezinzima zempilo. Ngaloo ndlela ukuhlolisiswa okwesiyobisi kukuba siphumeza iinjongo zaso ngaphandle kokudala umonakalo omkhulu kubantu. Uvavanyo kubantu luhlala lusebenza ukuqinisekisa ukuba izinto esixhaphakileyo ziyanyangeka okanye azinyangeki na, koko kukukhawuleza kubonakale imiphumela yamayeza.